Izinyathelo ezibalulekile zokulungisa umhlabathi nokukhula kwezitshalo kufaka lezi ezilandelayo, okokuqala okumele ukwenze ukuhlola isimo senhlabathi, masihlola isimo senhlabathi ila esibheka khona i-PH yenhlabathi ukuthi ingakanani, kungenzeka mhlawumbe ukuthi i-acidic, ingaphansi kuka-seven or i-alkaline, i-base ingaphezulu kuka-seven. Uma kwenzeka sithola ukuthi inhlabathi yethu i-acidic kakhulu, sizofaka u-calcium carbonate esizobe sesiwengeza enhlabathini ukukhuphula, ukunciphisa ubu-acidic benhlabathi bese sifaka umquba, ukufaka umquba kuyalekelela ekufakeni izakha lezi ey'funakalayo ey'fana no-nitrogen or phosphorus or potassium bese siyaxegisa emhlabathini nendlela esitshala ngayo emhlabathini wethu, sishintsha shintshe iy'tshalo, singatshali isitshalo esisodwa nja.

Ugogo uMaMdleko ungumlimi oneminyaka eminingi ohlala endaweni yasemakhaya ese enhlabathini, engakabikho mnandi kangako. Ngokuhamba kwesikhathi wayebona ukuthi izitshalo zakhe azikhuli ngendlela. Waqala ngokulima imigqa eqondile, ngesikhathi elima imigqa eqondile wabona ukuthi amanzi ayaphuma kalula izitshalo azikhoni ukuwabamba, wase wazama imigqa ethambisekayo, lokhu kwasiza ukubamba amanzi, ukuwamunca amanzi ukuze iy'tshalo zikwazi ukuthola umsoco bese zizokhula. Okubalulekile nesikufundile lana ukuthi akukho ndlela eyodwa efanele konke, uma indlela ingakusebenzeli kumele uyishintshe, ukuhlonipha imvelo ngesinye isikhathi kuyazuzisa, ukuhlola nokulingwa kubalulekile.

Kulesi simo ngingazizwa nginovalo, ngididekile futhi ngicindezelekile ngoba ngingedwa endaweni engaziwa ngaphandle kokudla futhi ngaphandle kwendlela yokuxhumana noma yokuthola usizo. Okokuqala, ngingakhathazeka, ngidideke, ngibe nokwesaba, uma ngingaqiniseki ukuthi izitshalo engizibonayo siyadliwa noma ziyingozi, ngingazizwa ngicindezelekile ngigcine sengiphazamiseka nasemqondweni. Ukuphelelwa ithemba kancane kancane njengoba amahora elokhu edlula ngaphandle kokuthola indlela yokuphuma, ngizozizwa sengiphelelwa amandla nethemba. Noma kunjalo, kulesi simo umcabango wokusinda ungasheshe usebenze, ngikhumbule izinto engake ngazifunda, njengokulinda endaweni evulelekile ukuze kube lula ukubonwa, ukugwema ukudla noma yini engingayazi, ukuthola umthombo amanzi ophephile ngokucophelela.